Hheyi ngake ngalingeka ukuthi ngivule ikhadi lesikweletu, ngangifuna ukukhokhela indlu. Kubheda kubheda, sasimisiwe nasemsebenzini. Ngesikhathi sokhuvethe kuze kuhlasele i-COVID ngo twenty twenty, ayi kwakushubile kwakushubile kwakushubile-ke lapho. Ngake ngalingeka, ngake ngalingeka, nhlahla leyo-ke nje hhawu kwavele nje kwahlangana, koda nje hheyi ngangingeve ngixakekile ngithi hhu ngizokhishwa phela endlini endlini indlu idinga ukukhokhelwa. Nje abathathi nje ukuthi wena uzoqhamuka uthini. Ngake ngalingeka, kodwa nje yangisiza nje lento eyangivimba ukuthi ena, ngigcine sengikwenzile ukuthi ena ngithathe isikweletu.

Ngingacabangela kakhulu abantwana bami mina, ukuthi ngenze ukuthi uma kwenzeka ukuthi ngihamba emhlabeni, ngibe nesiqiniseko sokuthi ingane yami angeke ize ihlupheke ngingekho, angeke ize ihlupheke ngikhona. Khona nje ngizohamba ngikhululekile ukuthi ingane yami, iy'ngane zami nje, zikhululekile angeke iy'shode ngalutho. Ngenze sure nokuthi, ngenze nesiqiniseko sokuthi nje ngiy'bekele nemali yokufunda. Yonke into nje ibe right, iqhubeke impilo nanoma sengingekho ibe ibe yinhle ey'nganeni zami.

Dadewethu, inqubo ye-UIF, iyaye ithi uma ufaka isicelo se-UIF, sheshe usifake, khona uzoshesha khona nawe uzosheshe uyithole ilo imali yakho osuke uy'lindele. Ngoba uma uzoy'faka, uma uzoy'faka sekuphele isikhathi eside iyaye idonse mama, iyaye idonse, kube sengazathi manje sey'dliwe imali yakho uyabo. Iyaye idonse, kanti nje kuba ngcono ukuthi nje uma wazi nje wena ukuthi usuqedile, letha iy'nto zakho khona nawe nje kuzoshesha iy'nto zakho zihlale ngakuwe. Yebo, siyabonga.

Mhla ngiqala ukuthatha umshwarensi wami wokuqala into engangilindele ngangithi uzobiza kahle. Hhayi baba! Wawumba eqolo, wawumba eqolo we, hhayi bo! Hhayi kwakunzima kwakunzima kwakunzima. Ngangithi nje kuzoba njengoba babe khangisile ukuthi hhayi amanani nje azwakalayo azohambisana nawe. Hhayi hhayi hhayi hhayi, weh, kwakungeve kubiza Nkosi yami, kwakungeve kubiza ngenyanga nje, kwakungeve kubiza, whoo.

Gogo angithi wena uno-Capitec lapho efonini yakho? Uvula i-ephu yakho yaseKhephithekhi, bazofuna iphini. Ungene ku-ephu yakho yaseKhephithekhi. Mese uchofa laphaya ezansi uthranzekthi gogo. Ehhe usumchofile uthranzekthi, kuzovela uhlo oluningi ngaphansi kwalo, wena chofa u-buy prepaid mobile, yebo. Ehhe faka inamba yakho. Yebo-ke usuyithengile-ke i-airtime, izongena noma inini njengamanje.

Nonjabulo Buthelezi oh, yazi umshwalense ongawuthatha umshwalense lo lo wabantu besifazane, i-Perfect for Woman. Loya mshwarense ave ulungile, nami nje ngifisa engabe ngaqala kuwona, angangaqala kule edurayo engangiwujoyinile kudala. Awuve ulula loya mshwarensi, futhi nje bayabheka ukuthi ena uhola kangakanani ngenyanga, bese beyakukhethela-ke, bese uyakhetha-ke nawe ukuthi iyiphi imali ongayikhona ngenyanga. Mase, after ama-deductions akho bayakubuza ukuthi usuke ususalelwe yimalini, usho wena ukuthi ukhetha lona ukhetha lo. Futhi-ke oyaye udure, kuyaye kube uyaye uduriswe ukuthi iluphi uhlobo lwemoto ohamba ngalo, ukuthi olwesimanje noma olakudala. Uma kuwolwesmanje manje manje manje manje, kuyenzeka-ke ukuthi wona ubuye uthi xaxa.

Mngani, njengoba uthatha le mali lena, kuzomele ukuthi nivumelane ukuthi uzoyiletha ngesikhathi esiwukuthi angithi wena uthi uhola ngeyi-fifteen. Kushuthi ngoba uyithatha manje, njengoba kuqala inyanga, kushukuthi wena ngeyi-fifteen uzoyikhokha, uzoyikhokha ngeyi-fifteen isinanenzalo yakhona. Iyazala-ke le mali mngani, ngiyacela bandla ukhokhe mngani. Ngiyakucela uyikhokhe, uyikhokhe nje ukuze nje uzoba negama elihle. Bayokuboleka nangelinye ilanga.